O tshwanetse go akanyetsa boemo jwa ngwana wa gago mo sekolong. Go sekaseka ditshwanelo tsa gagwe tsa go amogela loan-u, go tlhaloganya madi a o tshwanetseng go a patela le go netefatsa gore o na le maikarabelo a go lefa loan ka nako.

Dingwe tsa dikotsi tse di amanang le go feto-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi ke go wa ga kgolo ya moruo, go fokotsega ga tshegetso ya mmuso le go oketsega ga dipalo-palo tsa dikotsi tsa setšhaba, fela le go tlhoka mefuta-futa ya maemo a boitekanelo.

Batho ba itlhopela go tsenela UIF go ya ka maemo a bona a boikarabelo le ditshwanelo tsa go amogela dithuso. O ka bona thuso go UIF fa o duela go mmuso, go lebelela fa o tshwanelwa ke go tsenya kopo le go batla tshedimosetso ka ditiriso tsa UIF mo kantorong ya bona kgotsa wa puso.

Ditsela tse dingwe tse di ka dirisiwang ke go adima madi ka fa tlase ga maemo a go dirisa karata ya gage credit-e, go adima madi mo go tlhodisano ya banka kgotsa go dirisa dikoloto tsa ka moso. Tseno di ka thusa go se duedisiwe madi a mantsi ka go duela madi a a ka fa tlase ga maemo a bonalang go fokotsa kgatelelo ya kgolo-kgolo ya dikoloto.

A ka bona madi ka go ya kwa kantorong ya banka go dirisa tshedimosetso ya se ileketoroniki le lekwaloitshupo la gagwe. Ditlhokego tse di tlhokegang ke lekwaloitshupo le go kgona go amogela madi fa a na le tshedimosetso e e feletseng. A ka kgona go goga madi kwa kantorong ya banka kgotsa ka tshedimosetso ya boitseanape.

Go dirisiwa ga mobile money platforms go nolofaditse go tsamaisa ditirisano tsa madi, go fokotsa tswelelopele ya ditsela tsa setso tsa go tsamaisa madi le go dira gore go nne bonolo go fitlhelela ditirelo tsa go reka. Go tsenya madi ka founu di didiriswa tsa se-electronic go boloka madi ka bonako, go fokotsa dikotlhao le go kgothaletsa dikamano tsa botsamaisi tsa madi ka bonako.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi e dira ka go feta madi a go tswa mo akhaontong ya gago ya ATM kgotsa di dirisa ditsela tsa banka tsa inthanete. Dintlha tse di maleba ke go nna ditlhotlhwa tsa go ananya madi a dinaga di sele. Dituelo tsa go ananya madi le ditshwanelo tsa go dirisa mekgwa ya go dirisa madi a dinaga di sele. Melemo ke go fitlhelela madi mo go feleletseng go nolofatsa go tsamaisa madi mo dinageng di sele, go lwantsha dikotsi tsa go tsamaisa madi ka seatla.

Nka itse ka ditlhwatlhwa tsa madi ka go dirisa di App tsa banka go etela ATM kgotsa go lebelela setshwantsho sa go tsamaisa madi mo phone-ung. Di dirisiwa tse di ka dirisiwang ke mobile banking, internet banking le ATM.

Go beeletsa madi a go tlogela tiro go thusa ka go boloka madi fa o sena go tlogela tiro, e le gore o nne le letseno fa o sa tswelele go nna mo tirong. Melemo ke go boloka maemo a boitekanelo, go fitlhelela ditlhoko tsa bophelo le go fokotsa mathata a madi. Dikotsi tse ke go sa kgone go itshwarela mathata a madi a a sa lebaganeng go tlhoka go tlhola ditsela tsa go fitlhelela madi fa maemo a sa tsweleng.

Fa o tlhopha banka o tshwanetse go lebelela ditlhotlhwa tse di jaaka ditefelelo, ditirelo mmogo le botsogo jwa banka. Ditshwanelo tsa go amogela ditirelo le go tsewa ke dithoto tsa banka. Ga o a tshwanela go naya batho ba bangwe nomoro ya gago ya sephiri gore o seke wa dumelelwa ke batho ba bangwe go dira ditiriso tsa gago tse di sa amogelesegang.

Fa a tlhopha akhaonto ya madi e e nang le morokotso o o kwa godimo o tshwanetse go akanyetsa ditefelelo tsa go bula akhaonto, ditlhokego tsa go boloka madi le gore morokotso o fitlhelelwa yang. O kgatlhegela go oketsa dipoelo ka go tsaya dikgato tse di senang kotsi jaaka go boloka madi ka nako e e telele le go fitlhelela dipoelo tsa mekgwa e e itumedisang.